Indlela yokubonisa intlonipho kunxiba ilokhwe ende eyogquma amadolo, kubhinqa kwaye nothwala entloko.

Sihlobo sam, thina kwaXhosa indlela esiqhuba ngayo xa ungena endlini okanye uthetha nomntu omdala kukothula isinxibo sakho esisentloko kuba loo nto ibonisa intlonipho nozithoba kwaye nawe njengoba ungelulo olu hlanga lwethu liyabonisa uba uyayithobela imithetho yakwaXhosa nesiko lethu.

Isinxibo sootata sesixube isinxibo sesiNtu sakudala kwaye nesinxibo sefashoni sanamhlanje sangoku. Zixubile ke ngoku ezo zinto kwindlela ootata abanxiba ngayo.

Oomama kuthathwa la malaphu wesiNtu athungwe ke ngoku ngestayile nefeshini yanamhlanje.

Kumnyhadala womgidi ndinganxiba umbhaco neentsimbi zam ezihambelana nombhaco kwaye ndiphathe netshoba.

Ibhinqa elitshatileyo linxiba ilokhwe ende egqitha amadolo kwaye nebhayi esinqeni neqhiya emnyama. Intombi engekatshati nayo esingcwabeni ukubonisa intlonipho iyakwazi unxiba ilokhwe efika emadolweni ingabi mfutshane kakhulu, ayinyanzelekanga ke yona intombi uba ithwale ngoba ayikatshatwa.

Xa ungumntu obhinqileyo usemcimbini obalulekileyo uye unxibe into efihlayo amagxa namadolo. Xa ungumntu ongumama awuwavezi amabele neengalo kodwa xa usele uyintombi kuba usemcimbini or kungumcimbi wesiNtu apho iintombi zinganxiba ngendlela yesintombi amabele ayavezwa ziintombi akukho ngxaki. Kodwa xa ungumama otshatileyo okanye ulibhinqa elinabantwana uyawufihla amagxa neengalo awuhambi ngamabele.

Ukugcina inkolo nenkcubeko yethu kufuneke sabelane ngolwazi nofundisa ulwimi lwesiNtu kunye nokubhiyozela amasiko ngogcina nemibhiyozo yesiNtu rhoqo.

Isiduko sakho ngumlando weli khaya nemvelaphi yethu silikhaya. Uyafumanisa uba iifani zingafana kodwa iziduko azifani kuba imvelaphi yethu ayifani. Eyona nto ibalulekileyo yimvelaphi, ziziduko ezi ngaphezu kwefani. Abantu abaneziduko ezifanayo abatshatani.

Le ntombazana inalo ilungelo losebenzisa isiduko sakulonina kuba uyazalwa ngumama wakhe naye imvelaphi yakhe iyasuka nakwicala likamamakhe. Akalahlekanga xa ezawubiza isiduko sikanina kwaye uba ungumntana ongahlawulwanga okanye ayingomntana womtshato uthatha isiduko sakulonina.

Impembelo yeenkcubeko zangaphandle. Eyesibini, kungaqheliswa inkqubo yesiNtu. Okwesithathu, kusetyenziswa kakhulu kwetekhnoloji engakhuthazi intlonipho.

Uzilanda iziduko nomnombo wakho wakulotatakho kwaye umnombo wakulomamakho kwaye neziduko zikamakhulu uye uzilande, uqinisekisa uba anizalani.

Umntu omdala xa umbona exhakazela ngeeplastiki kumbulisa ngentlonipho. Okwesibini, kumbuza uba ungamncedisa na ngomphathisa iiplastiki zakhe umse kule ndawo aya kuyo. Okwesithathu, uba akafuni ukuphathiswa kumgqithisa ahambe phambili okanye akhwele ke uba uyakhwela eteksini kuqala phambi kwakho.